Ikhadi lekhredithi linceda ngokuphucula i-credit score kwaye loo nto ikunike amathuba amanintsi okufumana imali yemboleko. Okwesibini ukufikeleleka kwimali xa kunzima maxa wambi abantu bafuna imali ngoko nangoko imali ekhawulezayo kodwa bengenayo imali, ikhadi lekhredithi liye lincede ukuba xa bedinga imali ekhawulezayo bayifumane ngokusemthethweni nangexesha. Kwaye futhi ube ngumntu onemali ekhuselekileyo kwaye nawe ukhuseleke ngoba imali esebhankeni yimali engakho gwenxa kodwa yimali esemthethweni.

Ndingabanako ukudana kakhulu ngoba xa bendingumntu ofuna imali yekhredithi okanye imali yetyala ibizawundinceda kakhulu kwizinto ezithi zifike ezikhawulezileyo ezingumqobo okhawulezayo. Bendawuthi ndikwazi ukuqhawulisa amatyala amathile, ndikwazi noba ke ndiyiphucule i-credit score lena yam kodwa ke ndingabanako ukudana kwaye futhi ukudana kwam kungatyhafa kumacandelo athile kodwa ke ndingamane ndizama ukuyiphucula i-credit score yam ndide ndibe kanti ndingumntu ofikelelekayo ekubeni ndiba nalo eli khadi lekhredithi.

Kungafuneka izinto ezintathu isazisi esisemthethweni ekuthiwa yi-ID document, iSouth African green barcoded ID book okanye iSmart Card. Ukuba ungumntwana okanye ungaphantsi kweminyaka eyi eighteen kubekho ummeli ongumzali kunye namaxwebhu akho. Okwesibini, ubungqina bendawo yokuhlala obusezi mpephweni ezisemthethweni, ubungqina bengeniso proof of income.

Ukuvula ikhadi ledebhithi likunceda ekubeni ube ngumntu okwazi ukugcina imali yakho ngokukhuselekileyo. Okwesibini, abantu bebhanka baye bakucebise ngeendlela ezilungelweyo okanye ezikulungeleyo ukuba imali yakho ungayikhulisa kanjani kwaye ingagcineka njani ilolongekile. Okwesibini, ukuba nebhanka okanye ukuba nekhadi eliyidebhithi likunceda ekubeni ube nendawo yokuthi xa abantu bekuthumelela imali bakwazi ukuyithumela kuwe kwaye linceda ekubeni wena ube ngumntu okwaziyo ukusebenzisa imali ngokwendlela efanelekileyo.

Le nto inceda ekubeni abantu bebhanka bakwazi ukuba uhlala phi kwaye futhi bakwazi ukuqinisekisa ukuba wena ungumhlali waseMzantsi Afrika. Okwesibini xana abantu bebhanka bekufuna okanye kukho into ekudingayo nokuba ngumntu othe walahlekelwa leli khadi bayakwazi intoba ngabana bajonge ukuba indawo yakho yokuhlala yeyiphi na khona ukuze bazokwazi ulandela amacandelo asemthethweni.